Moratuwa ke nahanne hore mafelong ana a beke re ye America. Ke ne ke nahanne hore re ke re tsamaye re lo batla ditekete. Mme sefofane, mokgotsi wa ka ong eleditse hore ke palame fofane tse palangwang ke batho ba bangata. Ka ha di batla di le di bolokehile haholo ho feta tsena tse palamelwang poraefete.

Batho ba heso, ke hlokometse hore le rata ho sebedisa dibese ho nka maeto a malelele. Nna ke bona e le pono e batlang e le mpe nna ho sebedisa dibese. Ho nka maeto a malelele. Ke tjho eng ha ke tjho tjena? Hobane tsela tse ding dibese di a di imela. Neng neng traffic-i e etsa hore bese e tsamaye butle. Ka hoo, ke le kgothalletsa hore ha le nka maeto le sebedise sefofane ka ha sefofane se batla se potlaketse mabaka.

Motswalle tsatsi la pele ha ne ke tsamaya ka ke ne ke utlwa ke sa kgolwe. Ke bona ke tsamaya moyeng, empa ke dutse fatshe. E ne e le e nngwe ya dintho tse nkekeng ka di lebala lekgale eno motswalle. Ho batla le wena o ko lo kgwatha o ikutlwela hore o jwang ho palama sefofane.

Dibese ke ntho tse entseng di hloke haholo. Hobaneng ha ke tjho? Hobane dibese ke tsona transport-o kapa dipalangwang tse tshwarang nako ho feta dipalangwang tse ding le tse ding monanang lefatsheng.

Madume motho wa heso, wena ngwana rantsho o tlo reka tekete? Tekete ke e nahanang mme tekete ya ho ya Durban-e e ka ba feela makgolo a mabedi le mashome a mahlano a diranta. Mme bese ena tsa Durban-e ke ya hoseng, e tsamayang ka hora ya borobedi. E be ya bobedi e tsamayang ka hora ya leshome le metso e mmedi. Ebe ya boraro e tsamayang ka hora ya boraro, ebe ya ho qetela yona e tsamaya ka hora ya borobedi.

Madume motsamaisi wa dibese ha e kgate ka maro a so lwana empa e le tletlebo. Motsamaisi wa dibese ke na le bothata mona. Beke e kgwedi e fetileng mona ebile beke e fetileng. Ke rekile tekete mona ka mashome a supileng a diranta. Empa tsatsing la kasheno ha ke tla ho so thwo tekete e nyolohile ke mashome a robong a diranta. Ke motho a itshokolang tjena. Ha o ka o nhlokomela, mme tjhelete e ke kgonneng ho e tla ke kopantshe ke ena ya mashome a supileng. Ka hoo, ke ne ke kopa hore ke patale tjhelete ena ya mashome a supileng. Ha ke na le bokgoni, ke tla tla ke kgutle hape ke patala tjhelete ena. Ho tla be bo so setse mashome a mabedi jwale. Ke a leboha.

Madume monghadi. Ke na le tletlebo mona qheku la ka kapa nkgono wa ka o tlile mona a tlo reka tekete. Empa, ha e reka ka tjhelete eo batsofe ba e rekang. O e rekile ka tjhelete e felletseng. Ke ne ke o botsa hore ekaba lebaka le ke le feng kapa mohlomong ko ba a shebahalang jwalo ka motjha?

Ke ikutlwa ke halefile haholo ka ha dibese, ne le tsona tse tshwarang nako ho feta transport-o efeng kapa efeng. Ke ntse ke ipotsa hore ke tlo etsa jwang, empa ke ne ke nahanne hore ke tla palama Uber.

Ke tlo tshehetsa batho ba dibese boemong bofe kapa bofeng. Nna ke batla fela ho bona dibese di le tseleng.

Ke nahana hore re le bapalami re hloka ho ba hlalosetsa hore boitshwaro ba bona bo hlephile, ka hoo, ha ba tlameha ho itshwara jwalo ka ba sebetsa ka batho.

Ke ikutlwa ke halefile haholo ka ha ke tseba bese e sa lahle nako. Ke nahanne ho ipalamela tekesi hore ke fihle mosebetsing nakonyana e sale teng. Le ha se ntse ke fihlile lata. Letsatsi la ka le ne le lebe haholo ka ha ke swabisitse kapa ke tlontlolotse, ke enngwe ya dintho tseo ke ne ke sa di nahana hore ka tsatsi le leng e tla ntlontlolla e fihlelang.

Nka e kgutlisetsa ho mokganni wa bese. Ka mo jwetsa hore ho na le motho a siileng mokotla wa hae ka monana. Ke ke a kopa hore a mo thonthodise.

Madume tjhaba sa Thesele. Ke Phehello a buang. Ekaba ke bua le batho ba di-ambulance moo. Ke na le bothata monanang. Ho na le kotsi e qetang ho hlaya koloi. Ke moo teng koloi e tjhaisitseng motho. Ke ne ke kopa hore le potlakele dirobotong tsena tsa Riverside ka pelenyana. Madume mapoleseng ke Phehello a buang. Ke bua tjena hoba ke mona dirobotong Riverside. Ho hlahile kotsi e kgolo ka ha koloi e tjhaisitse motho. Ka hoo, ke ne ke kopa hore ka potlako le iponahatse kwano.